Ku tlakuka ka tihakelo swi khumba vafambi tanihileswi bazi ri nga chipa ku tlula thekisi kumbe leswi va swi vitanaka ti-Uber.

Leswi swi nga ka swi nga ndzi khomi kahle tanihileswi ku nga ta va ntlakuko wa xitshuketani, hileswaku vanhu va ta va va nga ti yimiselanga kumbe ku tilunghisela eka ntlakuko lowuwani.

Swivangelo leswi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i ku tlakuka ka petiroli, kumbe diesel leswi swi endla leswaku na van'wamathekisi kumbe van'wamabazi va ehlisa va va va engetela timali ta vona.

E-e vadyuhari a va kumi swihunguto va hakela kufana na munhu un'wana na un'wana mali leyi ringaneleke.

Ina a ndzi ta va pfuna tanihileswi ndzi swi vonaka leswaku va le ku tsandzekeni a ndzi ta va pfuna.

A swi nge pfuni hi nchumu tanihileswi ku dyuhala munhu a nga tikhetelaku kambe swo ti endlekela loko malembe ma ri kulu.

Khadi ra vutlhari loko ri pimanisiwa ni ku hakela hi mali khadi ri chipile ku tlula ku hakela hi mali, hikokwalaho vanhu vo tala va tirhisa khadi ku tlula ku hakela hi mali ya siku na siku.

Ti-smart card i makhadi lama tirhisiwaka ma xinguvalawa. Ti-smart card leti vanhu va ti tirhisa ku hakela hi tona eka mabazi leswi swi endla leswaku swilo swi olova eka vutomi bya masiku lawa.

Ina a ndzi ta yi tirhisa tanihileswi yi yi olovisaka swilo eka vutomi bya masiku hinkwawo ni vona ku ri yona yo antswa ku tlula ku hakela hi mali.

Mintlhontlho leyi vanhu va hlanganaka na yona i ku ka vanhu va nga tolovelanga kumbe ku endla swihoxo ekusunguleni, kambe loko nkarhi wu ya wu kha wu ya vanhu vo tala va ya va kha va tolovela.

Xo sungula a ndzi ta veka nawu ebazini ra mina eka mukhandziyi un'wana na un'wana. Xa vumbirhi a ndzi ta va khoma ku ringana ndzi nga khomi munhu un'wana na un'wana hi ku hambana kambe ndzi va khoma hi ndlela yo fana. Kutani a ndzi ta veka swipimelo eka bazi ra mina ndzi tlhela ndzi va xixima ha un'we ha un'we hi ku hambana ka vona ka tinghohe ndzi nga kheti munhu.

Ku va va va vachayeri va mabazi va leteriwa kahle ni ku wisa va nga se chayela, i ku va va papalata ku chayela va karhele kumbe ku endla tinghozi magondzweni tanihileswi va nga ta va va karhele. Se leswi swi endla leswaku va va va ri na miehleketo leyinene va nga karhalangi va kota ku chayela kahle.

Xo sungula a ndzi ta ehlisa moya wa mina ndzi khoma un'wana na un'wana hi ku ringana tanihileswi vona va nga riki na xiave eka ku karhala ka mina, kambe a ndzi ta va nyika vukorhokeri bya bya xiyimo xa le henhla swi nga khathaleki leswaku ndzi karhele ku fika kwini.

Mintlhontlho leyi vachayeri va mabazi va hlanganaka na yona i ku va va hlangana na vanhu vo ka vakhandziyi vo ka va nga va xiximi ku deleriwa na ku rhuketeriwa emabazini.

A swi nga ta ndzi endla ndzi titwa kahle tanihileswi ndzi nga ta va ndzi tolovele ku khandziya bazi, kambe hambiswiritano vutihlamuleri byi le henhla ka mina tanihileswi ku nga na mathekisi kumbe mimovha.

Vachayeri va mabazi va terekisiwa hikokwalaho ka ku va va nga hakeriwi swona va tlhela va tirhisiwa tiawara to leha.

Xo sungula ndzi nga n'wi hlamuseta leswaku ndzi nga kombela ku khomeriwa kutani ndzi n'wi hlamuseta leswaku ndzi ndzi letile hikokwalaho ka xitereka xa mabazi naswona a ya nga ri ku fambeni, naswona a ndzi nga ri na mali yo ringanela ku khandziya thekisi. Ndzi tlhela ndzi kombela ku rivaleriwa leswaku swi nge he pfuki swi endlekile nakambe.

Xitereke xa mabazi a xi va khumbi ka helo vanhu lava titshegeke hi swo famba swa mani na mani tanihileswi va nga titshegangiki hi mabazi.

Khadi leri ri tirha ku olovisa swilo hi ndlela ya ku hakela hi rona handle ko tirhisa mali.

Xo sungula eka tlhelo ra vafambi, vafambi va fanele ku ambala mpahla yo vonakala leswaku loko movha yi ta yi kota ku va vona. Va nga mbala mpahla yo basa ni namadyambu kumbe ti reflector, kasi vachayeri va mimovha va fanele ku chayela hi vukheta na ku tiyisisa leswaku.

Hikuva hi minkarhi yo tala ku va na nkwetlembetano wa wa mbulavulo.

E-e ndzi vona swi nga fanelanga leswaku va tlakuseriwa mali ya mabazi tanihileswi va tshembeleke eka wona naswona ku nga lawa ya chipeke hi ku tlula thekisi.

Hi ku vona ka mina ndzi vona leswaku u swi fanerile leswaku va thola vanhu ku va va pfuneta emagondzweni kumbe ku tlurisa vana va xikolo tanihileswi van'wana vana a va yi tivi mindzilikano ya le magondzweni leswi swi ta endla leswaku loko ku thoriwa vanhu va pfuneta ku dyondzisa vana lavawa.

Ndzi nga lavisisa leswaku xi nga va xi xi xi wile hi mani endzhaku ka sweswo ndzi nga vutisa lava va nga ta va xi vonile kutani ndzi endla vulavisisi ku kondza ndzi xi kuma.

I ku va u fambela etlhelweni leri u fanekele u fambela eka rona laha u nga ta vona mimovha leyi taka hi le mahlweni ka wena kumbe hi le ndzhaku ka wena.

Mina a ndzi ta Busco tanihileswi ku nga yona leyi chipeke.

Khensani a nga khomisa n'wana mali leyi leyi ringaneleke ku hakela seat ya munhu wun'we tanihileswi a nga na malembe ya ntlhanu nawu wa mabazi wu n'wi pfumelela leswaku a hakela mali leyi heleleke.

Ndzi nga n'wi hlamuseta leswaku u fanele a nghena eka inthanete hi riqingho ra yena kutani a hlawula ku xava bazi ra thikithi endzhaku ka sweswo u ta u ta fanela ku hakela online thikithi ra yena.

Ina mina ndzi vona swi hlayisekile tanihileswi navusiku mimovha yi va yi hungutanile emagondzweni leswi swi endla leswaku timovha na mabazi swi famba swi hi swi famba kahle ku nga ri na ku tsutsuma.

Xo sungula ndzi nga nwa mati kutani laha ndzi vonaka leswaku swi fanerile ku va ndzi wisa ndzi wisa leswaku ndzi titwa ndzi nga karhalangi eka riendzo ra mina.

Byi nga tiyisisiwa hi ku va vanhu va lemukisiwa kumbe ku dyondzisiwa hi ta le magondzweni va tlhela va landzelela milawu ya le magondzweni minkarhi hinkwayo.

Ku nga tiyisisiwa hi ku va ku va na varindzi va mabazi lava nga ta tiyisisa leswaku mabazi ya hlayisekile.

Bazi ra Luxy Coach-i i bazi leri ri nga kulu swinene naswona ri layicha vanhu va nhlayo ya le henhla nyana makhomelo ya vachayeri ma kahle ngopfu tanihileswi va khomaka tikhasimende ta vona hi ndlela ya kahle swinene.

Mina ndzi nga tirhisa bazi ra Xilumani mani tanihileswi ri nga bazi leri layichaka vanhu kahle vo tala naswona vachayeri va mabazi ma Xilumani va na vumunhu va khoma kahle vanhu va vona ni vula tikhasimende.

A ndzi titwangi kahle tanihileswi a ndzi lava ku ti kuma ndzi khandziyile bazi ndzi ti kuma ndzi fikile endhawini leyi a ndzi lavaka ku ya eka yona netiweke yi ndzi endle leswaku ndzi khunguvanyeka swinene.

Ndzi vona swi ri mhaka ya kahle tanihileswi ku nga ndhawu leyi vanhu va khandziyelaka kona mabazi siku na siku leswi swi endla leswaku vaxavisi nakona na vona va kuma nyana swimalana swo ti hanyisa tanihileswi vanhu va xavaka masiku hinkwawo.

Mina ndzi vona swi nga fanelanga tanihileswi va hanyaka hi mali ya mudende naswona va na vutihlamuleri byo tala ehenhleni ka mali liya.

Mina ndzi vona yi ri kahle tanihileswi yi dyaka xipeyisi xa vanhu van'wana se swi kahle ku va u yi hakelela.

Hi ku vona ka mina ndzi vona ingaku va va va kha va lava ku bela mali exikhwameni.

Xo sungula ndzi nga nyika maphorisa number plate ya yena ndzi va hlamusela hi laha a nga ndzi landzelerisa xiswona.

A ndzi ta tivisa nhlangano wa mathekisi mhaka leyi ya ku layicha vakhandziyi vo tala kumbe ku hundzisa ethekisini tanihileswi swi vekaka vakhandziyi enghozini a ndzi ta va hlamusela hi laha swi nga ndzi khomiku kahle ha kona leswaku va teka xiboho ku ri va swi endlisa ku yini kumbe va ringesa ku vulavula na van'wamathekisi ku va va hunguta mhaka leyi ya ku layicha nhlayo yo tala.